Ba itse ho nna taba ya ka ya thepa e netsweng ke pula, ha se moo insurance e kenang teng. Ho bona ehlile e bonahala ele personal damage. Ka hoo, ebile le yona claim-e ya ka ke e kentse ka morao ho nako.

Ha wa tlameha ho fa motho mang le mang PIN ya hao ya banka ka lebaka la hore ke sephiri sa hao. Se o tshwaretseng tsona ditjhelete tsa hao le tseo o ipehetseng tsona. Mme ha o ba fa PIN eo ya banka, o ba fa monyetla wa hore ba tle ba kgone ho o nkela tjhelete ya hao.

Ke rata hore e tlebe kgwedi ele nngwe. Mme ke bona ke una molemo ka pehelo tse jwalo. Hobaneng e mpha nako ya hore ke tle ke kgone hore ke bokantshe tjhelete e ke tlamehang ho e kgutlisetsa morao.

Dumelang, le kae? Le bua le yena Dirontsho mona mohaleng. Ke founa mabapi le ho kadimisana ha tjhelete bankeng ya lona. Mme jwale ne ke batla ho tseba hore na kena le bona ba babedi ba ntseng ba kena sekolo high school-u. Jwale ke batla hoba behela tjhelete ya hore ba tle ba ye university. Na na taba tsa lona le di sebetsa jwang? Le hore tjhelete e kgutla ka tsela e jwang le kamora nako e kae? Le hore nka kgona hore ke e fumane na le ha ntse ke sebetsa mmusong?

Banka ya ka, ditjehelo tsa teng ke tse tlase haholoholo. Ebile di kgona le ho di mphe le monyetla wa hore ke sebedise tjhelete ya ka ntle le ho tshoha letho hore tjhelete ya ka e ka tloha ya nfella kapa ya nyamela.

Dintle tsa overdraft facility ke hore, o kgona hore o behe yona tjhelete ya hao ka tsela e nepahetseng. Mme dimpe tsa yona ke hore o ka se e fumane ka nako ka matsatsi a mang.

Nka kitimela hona sebakeng sa banka ya ka se haufinyana hore ke tle ke tsebe ho lokisa yona debit card ya ka, ke kgone ho fumana tjhelete hanghang. Kapa ke kene yona banking App ya ka, ke etse taba ya cash send moo nka kgonang ho ntsha tjhelete shopong.

Life Insurance ya hao, yona ya Disability Cover e ka o tshireletsa ka matsatsi ohle, le hona jwale, le mathateng. Mme ha o claim-ile, re o fa tjhelete ya hao hanghang ntle le ho batlisisa ditaba tsona tse leng horeng ha ra tshwanela.

Ne ke batla ho tlo tsebisisa hantle hore na medical aid wa ka o sebedisana mmoho le di-company di feng? Hore ke tle ke tsebe hore na ha ke batla ho etsa ha ke batla ho etsa e nngwe ya dintho ke tsamaela ke ya hona company e fe?

Moo ke dulang ke kopana le yona papatso ya teng ke televisheneng, le di-social media mmoho le seyalemoyeng. Mmoho hona le dikoranteng.

O tla tlameha ke hore o tle le yona bukana ya hao eleng ID ya hao. Le bopaki ba moo o dulang teng hore re tle re tsebe hore re o bulele yona credit card-e.

Mokgotsi wa ka le kae hle? Wa tseba kannete ke kopane le kotsi e kgolo hakakang. Ke hloka tjhelete ya ho reka dintho tse ding tseo ke di hlokang. Kene ke kopa ha o ka nketsetsa feela le cash send, ka tla ka kgona hore ke ntshe lebenkeleng.

Dumelang, le kae? Ke sa tswa ho fumana mohala, ke sa tswa ho fumana molaetsa o tswang bankeng ya lona hore ke tle ke tjhentjhe nomoro ya ka ya PIN. Jwale mare ya mmakatsa taba ena ba re mona ke tlametse hore ke tjhentjhe nomoro ya ka ya PIN hona mohaleng. Kannete ke bona ekareng hona le motho a ntseng a etsa bomenemene bankeng ya lona. Ke kopa hore kannete-nnete, tswetswe le lokise taba ena hobane kannete ke bona hore re tlo lahlehelwa ke ditjhelete rona re le beng ba banka tsa lona.

Seo nka se tjhentjhang ka di-funeral cover ke hore di patalo tsa ditjhelete tsa di-claim-e di tse, di etsuwe ka bonako ntle le tshokodiso ya letho.

Kannete ha ke tsebe letho ka overdraft facility. Empa ke nahana hore ke motho eleng horeng o tlameha ho fihlela dipehelo tse leng horeng di eme hantle hore a tla fumane thuso.

O kena banking App-ong ya hao e baneng o ya account-e eleng hore tjhelete o batlang ho e transfer-a e ho yona. E baneng hee kamora moo, o kenya yona tjhelete eleng horeng o batla ho e romela. Mme o be hape o kgethe le yona account-o o batlang ho romela tjhelete eo ho tswa account-ong ya hao.

Ditsela tse ntjha-ntjha hona tsa ho bula account-o ke hore, o ka kgona ho bula account-o ya hao o kene ka hare ho website. Hana website-eng ya banka o batlang ho bula account-o ho yona.

Tjhelete e ka hare ho account-o ya hao ke e bontshang hore e katile account-e ya hao ebile e tshwere account-e ya hao hore e se ke be ya lahlehelwa ke tjhelete. Empa feela ka hoo, ke tjhelete o kekebeng wa kgona hore oe ntshe.

Ke sitwa ke hore ke santsane ke le monyane dilemong. Mme ka hoo, ha ke soka ba ke fumana mosebetsi hore nka pheta yona taba eo.

Dumelang, le kae? Aikhona kannete, ke bona hore jwale ho nkilwe tjhelete e sa tlameha hore e nkuwe account-ong ya ka ke insurance. Jwale ke batla ho tseba hore na bothata ebile eng? Kannete kene ke kopa hore tjhelete eo e tle e busetswe morao hobane ha se tjhelete e tlamehang e nkilwe. Ho nkilwe makgolo a mane, tlametse ebe ho nkilwe ona makgolo a mararo feela.